Ke na le lobaka lo loleele. Ke batla go leka motshameko wa cricket ka gonne ke batla go ithuta go betsa dibolo, tla go ithuta go tshameka motshameko ono gore le nna ke nne le bokgoni ya go o tshameka.

Metshameko ya boditšhabatšhaba ba e tshwarela mo Aforika Borwa e ka rotloetsa bašwa go tsaya karolo mo metshamekong eno gore le bona ba kgone gore ba nne le tlhaloganya ya gore le bona ba tla go nna batho mo setšhabeng, gore le bone ba itsiwe ka motshameko e e rileng. Seo se tla ba rotloetsa gore ba kgaogane le go nna ntse ba nna fela kgotsa ba tsuba.

Ee, ke a dumela gore dilo tse di ntshang ngwana bodutu di ama go ikentsha bodutu fa a godile ka gonne dilo tseno di mo thusa gore a kgone go berekisa tlhaloganyo ya gage sentle a nne dikakanyo tse di siameng.

Nnyaa, ke ga nna le sone gonne ba ka nna ba nna le didiriswa tsa go ikatisa mme ko bofelong ba palelwe ke go nna le bokgoni ka gonne bona ba ithutile ka didiriswa ntle le go dirisana mmogo gore ba bontshane gore go ka diriwa jaana le jaana gore ba kgone go fenya.

Go tshwara sejana sa lefatshe sa FIFA sa twenty-ten go tokafaditse ikonomi ya Aforika Borwa thata le go tlhola dikete-kete tsa ditiro ka tiriso e kgolo ya mafaratlhatlha. Mo kagong ya mabala, metshameko go tlhabolola boemela fofane go tokafatsa ditsela le go tlhabolola di-hotel-e. Fa gape go rotloetsa kgolo ya ikonomi le tlhabololo ya di-hotel.

Lelapa la gaetsho le golagana ka ditiro tse di jaaka masigo a metshameko e e leng se se rotloetsang kgolagano. Se dira gore re gakologelwa dilo tse di tshwanang le go nonontsha botsalano ka go tshega, go dira mmogo ka setlhopa le nako yo boleng e re e fetsang mmogo.

Batho ba ba tshelang ka bogole ba ka tshameka metshameko e tlwaelegileng jaaka basekete ball-o ya setilo sa maotwana, kerikete ya difofu mmogo le metshameko ya boto, dikarata le bidio e e fitlhelesegang le e e akaretsang.

Go nna le bokgoni jo bo kgethegileng mo metshamekong o le mongwe go sa le gale go ka oketsa kotsi ya go gobala le go lapa. Fa go ithuta metshameko e le mentsi go ka naya motheo o tsweletseng wa diatleletiki, ga fokotsa kotsi ya go gobala le go tokafatsa.

Metshameko e ka nna le seabe se se botlhokwa mo go rotloetseng go farologana le go lekalekana le go akaretsa bašwa ka ka go thuba dikgoreletsi tsa loago, go rotloetsa maikutlo a go nna karolo ya loago. Ba ithuta le go gola mmogo le tirisano mmogo.

Go neela metshameko e e farologaneng kwa dikolong go thusa go tlhabolola bokgoni jwa bašwa jwa mmele, jwa loago, jwa maikutlo. Fa go simolola metshameko e mentšha go ka nna le seabe go dira mmogo ka setlhopa le go aga bokgoni.

Metshameko ya mo inthanete e tlhoka data gore e dire ka gonne e tlhoka kgolagano e etlhomameng ya inthanete go fitlhelela di-server-a. Go tlhabolola maemo a metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka sediriswa, kgolagano ya inthanete mme gantsi o tlhoka peeletso kgotsa akhanto.

Boitlosobodutu le ditiro tsa kwa ntle tse jaaka go tsamaya dithabeng kgotsa go dira tshingwana di thusa mo go nneng le boitekanelo jwa mmele ka go fokotsa boitekanelo le go fokotsa kotsi ya malwetsi le boitekanelo ka kakaretso go rotloetsa kgolagano le tlholego le baagi.